I ntiyiso vachayeri va mathekisi va nonoha wa swinene. Eka minkarhi yo tala wa ti kuma u kha u kombela ku a fambisa movha kahle hikuva hi xitalo va fambisa hi xihatla. Ivi yena a ku hlamula hi swilo swilo leswi vavaka swinene. Van'wani va ala no u hakela hi mali ya maphepha ethekisini leyi lavaka cinci, va lava u ta na mali leyi ringaneke thekisi.

Hikokwalaho ka leswaku tibazi ti chipile ku tlula mathekisi, naswona tibazi ti teka vanhu va tele hi nkarhi wun'we.

E-e a ndzi se tshama ni ri xava. Hikokwalaho ka leswaku laha ndzi tshamaka kona ku hava ndhawu leyi vanhu va yimelaka tibazi eka yona, ndzi le kule ngopfu na ndhawu yeleyo. Ku tele mathekisi ntsena.

A swi za ngi swi swi karhatile swinene hikuva, munhu loyi a va n'wi yimisile loyi a chayela movha ya kona, a khome maphepha mo helela ma le patwini. Naswona movha ya yena a yi hakela no famba epatwini se a va hi a va tekekangi nkarhi maphorisa va lo n'wi tshika a famba.

Ina. Ina hikuva loko u kombiwa ndhawu na ndhawu na wena siku rin'wana u nga ta ti kuma u ri na movha, u navele ku ya eka ndhawu ya kona u ta swi tiva ku u fane fanele u teka rihi patu. U u teka ri na rihi u jika kwihi, ku fikelela laha a ku kombaka kona. No tiva swi na nkoka ngopfu no tiva tindlela hi ku hambanahambana ka tona.

Vadyuhari va languta leswaku munhu wa kona u fambisa njhani movha naswona wa wu hlonipha nawu wa patu na. A va swi lavi ku famba hi movha leyi fambaka onge a yi na mhaka na vutomi bya vona. Mhaka leyi yi nga lulamisiwa hileswaku loko u ri muchayeri wa movha, u fanele u yingisela vanhu lavakulu loko va ku byela leswaku u fambisisa ku yini movha. Ngopfungopfu loko u ti wona na wena ku leswi u fambisaka xiswona a hi swona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku movha wu na nghozi ngopfu. Mafambelo malamo na swona a nga ti kuma a yimisiwe hi maphorisa lama nga ta n'wi tlhava thikithi kumbe a ti kuma a a a a tlele ejele siku rin'wani, loko a nga endli nghozi loko a nga endlangi nghozi leyikulu hi mafambiselo ma yena.

Ndzi nga vulavula hi nkoka wo fambisa hi wo fambisa mabazi hi nawu, no languta leswi tsariweke emapatwini. Hikuva patu rin'wana na rin'wana ra vula ku u nga famba hi xipidi xo fika kwihi. Swi na nkoka ngopfu ku va landzelela leswi tsariweke mapatwini, hikuva va va famba na vanhu eka mabazi ende naswona vanhu valavo, va lava ku ti kuma na vona va fike kahle emakaya.

Xo sungula ndzi nga vula leswaku u fanele u kota ku vulavula na vanhu, naswona leswi u swi vulavulaka ku va ku va ku va ku ri leswi vanhu va lavaka ku swi twa eka minkarhi yo tala. Ndzi kota no yingisela leswi vona va lavaka na mina ni swi vulavula eka van'wana loko ndzi nga swi katsanga eka mbulavulo wa mina. Swi na nkoka ngopfu ku u tiva leswi vanhu va swi lavaka, no languta hi matlhelo hinkwawo.

Vanhu vo tala va famba hi mabazi malamo va nga emoyeni, va nga kumi no rhula hikuva va tshemba leswaku xin'wana na xin'wana xi nga endleka. Leswi endlaka leswaku eka minkarhi yo tala va ti kuma va lavana na tindlela tin'wani to va fikisa laha va yaka kona. Naswona vanhu vo tala va ti kuma va va ma tshikile mabazi malamo ku famba ka nkarhi leswi nga ta endlaku khamphani ya mabazi yalawo ma ti kuma mawile.

Handle ko va handle handle ko va hi akeriwa rivala lerintshwa ra swihahampfhuka, ni nga vula leswaku vanhu lava tshamaka laha kusuhi va ta kuma mintirho hi xitalo leswi endlaka ku na ikhonomi yi kula. Swona swi nga hi pfuna swinene hikuva ku na vanhu lava fambaka magoza mo leha va ya lava swona swihahampfhuka ku ya fika eka tindhawu leti nga kule ngopfu to fana na vo Cape Town kumbe loko va lava ku vhakela tindhawu to fana na vo Durban. Se swi ta va olovela na vona ku va kota ku ku vhakela matiko malamo.

Muchayeri wa movha lowuntsongo u fanele a fambela endzhaku swinene na tiraka, a nga naswona a nga fambile ematlhelo ka yona. Loko a nga lavi ku fambela endzhaku ka yona, u fanele a tiyisisa leswaku u fambela emahlweni ka yona. Wa yi hundza a ya fambela emahlweni ka yona leswaku, eka nkarhi wun'wana na wun'wana tiraka yi kota ku n'wi vona, muchayeri wa tiraka a kota ku n'wi vona.

Hi ku vona ka mina hileswaku, xitimela hi xona xo chipa ku tlula hinkwaswo leswi hi fambaka swi ku fikisaka laha u yaka kona. Naswona a ndzi voni ku swi nga hunguteka hi xihatla loko ka ha ri na mapatu ma switimela. Hikuva ku na na van'wana va khandziyaka switimela hi tindlela ta vutsotsi, hi swona swi endlaka leswaku switimela swi ti kuma swi tele ngopfu ku tlula timovha letin'wana.

Ndzi nga swi tsakela ku famba hi ku nghena exitimeleni hikuva, switimela swi famba hi mapatu ma swona ma ri woxe. Naswona swo tsemakanya kunene a swi fambi ku fana na ti thekisi kumbe mabazi.

Loko u famba emoyeni u kota ku vona xin'wana na xin'wana lexi humelelaka. U kota no vona ku patu ro karhi, ri fambela kwihi na le kwihi.

Kruger Kruger National Park yi na swilo swo tala ngopfu swo tsakisa. U kota ku vona swiharhi swi tele ngopfu leswi u u nga ta swi vona no vuyeriwa hi swona loko ya eKruger National Park.

Ndzi na xikombelo laha xa ti-wheelchair-e hikuva vanhu lava taka eka xibedhlele xa hina hi xitalo xa vona va hava ti-wheelchair-e naswona va tsandzeka ku famba. Va tikuma va hume nampundzu ngopfu emakaya ya vona kambe va fika laha exibedhlele se ku ri khale naswona vanhu lava tirhaka se va karhele kumbe va le eka nkarhi wa vona wo dya. Swi na nkoka ngopfu ku hi va kumela ti-wheelchair-e leti leswaku un'wana na un'wana mudyuhari a kota ku titisa exibedhlele naswona loyi a n'wi tisaka na yena a nga tikumi a xanisekile endleleni. Hi kombela mi hi pfuneta tanihi vanhu lava nga ehenhla eka hina.

A ndzi ta boheka ku ndzi landzelela leswi ndzi dyondzisiweke xiswona hikuva hi wona ntirho wa mina naswona a ku na xin'wana ndzi nga ta xi endla. Tanihi muchayeri wa bazi loyi a tirhaka tiawara to leha ni fanele ni tsundzuka leswaku xin'wana na xin'wana xi nga endlekaka xi ta vekiwa ehenhla ka mina naswona loyi a nga a ta va ka a ri eka xihoxo hi mina.

Ndzi nga titwa ndzi vaviseke ngopfu embilwini kambe hikuva ku nga xiphiqo lexi ndzi hlanganeke na xona ndzi ta boheka ku hlamusela mulungu wa mina leswi humeleleke loko swi kotakala ndzi nga teka na ti-photo leti leti ndzi nga ta komba ndzi nga ta va komba hi tona leswi humeleleke leswaku ndzi ta ndzi ta tshembeka kahle.

Loko u lava ku hira movha u fanele u vulavula na n'wini wa movha naswona u fanele u n'wi tivisa leswaku hi kwihi laha u yaka kona xo sungula xa vumbirhi u n'wi byela leswaku mi vangaki naswona mi la ku huma hi mi la kusuka hi nkarhi wihi mi vuya hi nkarhi wihi leswaku na yena a ta kota ku charger mali leyi nga ta va yi n'wi fanele.

Lava vanhu lava titshegeke hi swo famba swa van'wana va tikuma na vona va pfaleriwa tindlela to famba hi tona eka nkarhi yo tala va tikuma na vona va tlheriseriwa endzhaku kumbe va boheka ku ya teka ndlela leyi va nga tolovelangiki ku yi teka leswaku va ta fika emitirhweni.

Vachayeri va timovha va fanele va hunguta goza leri va fambaka hi rona hikuva navusiku va nge koti ku va vona lava fambaka hi milenge hikuva va hava na tilayiti. Va vafambi va milenge vona va fanele va tiyisisa leswaku va fambela etlhelweni ka patu mikarhi hinkwayo kumbe va va xava va xava ti-reflector leti nga ta endla munhu loyi a fambisaka movha a chayelaka movha a kota ku va vona a ha ri ekule.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ku humelele yini ku va ndzi hlwerile ku fika entirhweni naswona ndzi nga n'wi byela na patu leri kumbe ndhawu leyi xitereke xa mabazi a xi ri kona. Lexi nga ni lexi nga endlaka swi ni olovela na mina i ku teka tivhidiyo loko na ha ri eku fambeni ndzi ya entirhweni leswaku na vona va ta hatla va va ndzi va ndzi tshemba.

A ndzi ta fonela maphorisa lama nga ekusuhi hi xihatla hikuva va nga va va vanhu lava tirhaka exitichini va nga va nga tikuma va dlayiwe va dlayiwile va nga endlangi nchumu.

Ina ndza pfumela a ti fanele ti endleriwa gondzo ra tona hikuva eka nkarhi wo tala loko ti ri epatwini loyi a nga endzhaku ka tilori leti a nga swi voni ku a nga swi koti ku vona lexi nga emahlweni.

Xo sungula lexi ndzi nga fambaka na xona i i vhilwa leri nga ta leri nga ta pfuna leri vitaniwaka spare wheel leri nga ta ni pfuna loko ndzo kumana na phanchara. Xin'wana i ku fambisa movha hi goza leri faneleke no xixima swiletelo swi nga endleleni.

Vachayeri lava ku nga va ku ri ku va lava mali leyi taleke, xin'wana ndzi nga xi vulaka hileswaku van'wana vanhu lava khandziyaka mabazi lawa va va va va va kha va ti kombelerile tanihileswi va vonaka ku va nga leta ku fika emintirhweni kumbe laha va lavaka ku ya kona.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge loyi a nga na xidyoho hi loyi a nga va ka a ri endzhaku ku nga va ku ri mhaka yo a fambisa movha hi rivilo leri nga ehenhla, kambe naswona ku ya hi nawu wa le patwini movha lowu nga emahlweni swa kala ku u va wu ri wona lowu nga endla xihoxo.

Ndzi vona onge ntirhiso wa ti-private cars hi wona lowunene hikuva vanhu vo tala va tikuma va famba na maxaka ya vona leswi endlaka leswaku va xixima na nawu wa le patwini.

E-e ndzi vona ku nga ri swa kahle kambe hikuva emintirhweni laha vanhu va tirhaka kona hi ku hambanahambana ku va vanhu va tlakuseriwa mali ya muholo swikala ngopfu naswona i swilo swo teka nkarhi ngopfu, nakambe timhaka ta mabazi kumbe mathekisi tona ti tlakuka lembe na lembe.

Ndzi nga va byela leswaku xo sungula ndzi nga va byela hi number plate ya movha wa wa kona lowu a fambisa a famba hi wona, na leswi a swi endleke. Xin'wana xi nga ndzi pfunaka i ku teka vhidiyo hambileswi swi nga fanelekiki ku ndzi teka vhidiyo kumbe xinepe xa movha kambe ndzi nga boheka ku yi teka leswaku ndzi ta kota ku twisisiwa hikuva eka minkarhi yo tala maphorisa ma yimelelana.

Timayini na switimela a swi tirhisisana ngopfu a byi ri na vuxaka bya kahle ngopfu hikuva.

Leyi ni yi tivaka mina ndzi tiva xikepe, xikepe xi rhwala vanhu vo tala xi va yisa ematikweni lama nga e ekulenyana lama nga ehandle. Naswona swikepe leswi swi va swi ri na makamara laha, lama lama vanhu va tlelaka eka vona swi va na tithoyileti kumbe tindhawu to xavisana swo dya eka tona.

Hi lexi xihahampfhuka u xi lavaka xihahampfhuka xi nga ta ku fikisa laha u lavaka ku ya kona hi nkarhi naswona u hlayisekile. Xihahampfhuka xi nga ta ku endla u titwa ingaku u tilweni.

E-e ndzi wu vona u nga ri ntirho lowu tsakisaka, hikuva nkarhi wo tala u tsandzeka no ya u ya vona maxaka ma wena u boheka ku yima nkarhi wo leha swinene ku kuma ku za u ya kuma nkarhi wa wena wo wisa.

Tani hi muchayeri loko ndzi kume xinkarhana xo wisa ndzi fanele ndzi xi tirhisa. Ndzi fanele ndzi tiyisisa na leswaku ndzi nwa mati mo tala ngopfu leswaku naswona a ndzi tshami ndzi khomiwi hi torha. Xin'wani ndzi faneleke ku xi endla hileswaku ndzi nga dyi ngopfu swakudya leswi nga na mafurha leswi nga ta ndzi endla ndzi titwa ndzi karhele.

Ku ku vanhu va va va hlayisekile emapatwini va fanele va landzelela swileriso swa le mapatwini loko va yimisiwa hi maphorisa va yima no twa leswi va swi onheke ku za va yimisiwa. Xin'wana i ku tshama u langutisa movha lowu u fambaka hi wona leswaku ku hava nghozi yi nga ku vangela ka yona kumbe swilo leswi tlhatlheka eka yona leswaku u ta ti sivela eka ku kumana na nghozi.